Bokebekwa le pabalesego di ama go palama baesekele le dinao ka gonne kotsi e ka oketsega fa go sena taolo, le diphatlha tse di kgethegileng. Dikgwetlho ke go tlhaela ga ditsela tse di kgaogantsweng, tharabololo ke go aga ditsela tse di kgethegileng, dipontsho tse di bonalang sentle le thuso ya pabalesego mo setšhabeng.

Maitemogelo a ke nnileng le one fa ke ne ke pagame sefofane ke loeto le le leele ke nnile le letsapa le le tona jaaka go lapa thata jet fatigue. Ke ile ka lwala, ka tshologa mamina, ka fisa temperature-ra ya me e ile ya ya kwa godimo, ka nna le letshogo, jalo le jalo.

Pabalesego ya koloi, boemo jwa koloi, dipampiri tsa semolao kgotsa GPS phepafatso ya monagano dijo le metsi, setlhopha sa thuso ya tshoganyetso.

Go ka diragala gore batho ba ba kgweetsang dibaesekele fa pula e na, go ka diragala gore go nne le kotsi ka fa ba tlebe ba ba sena selo se se ba sireletsang kwa godimo gore ba seke ba fatlhiwa ke pula, ba ka se bone tsela pila gape ba tlile go koloba. Go tsamaya ka baesekele fa pula e na ga go a siama gore o tsamaya ka baesekele pula e na gonne go ka dira gore e go tlhagisetse kotsi.

Ditshenyegelo tsa koloi tse dikgolo di a oketsega mme ditlamorago di ya kwa bareking. Kgwebo e a kokobega fa o sa kgone go laola ditshenyegelo maphelo a setšhaba a amangwa ka gonne dijo le ditirelo di ka se go sentle fa ditlhwatlhwa tsa mafura di sa ntse di oketsega.